Ke kile ka utlwa bohloko haholo. Haholo-holo-holo. Hobane ke a, ke rata haholo ho bapala, ho bapala game ena. Data e ile ya fela, ke se na le tjhelete.

Re ne re nka di plastic. Re di kopanya, re di kopanya, re di etsa di di be le shape e round. Ha fetsa moo. Re be re dlala bolo le bakgotsi ba rona ka di plastic.

Ha ke tsebe hore e-Sport, ke eng. Ha ke soka ka utlwela ka yona. Ke qala ho e utlwa hona jwale, ha ke bona ho e-Sport. Ha eyo le dikolong. Ha re soka ra e etsa.

Eya o ka etsa tjhelete ka ho jive-a. O ka ya di-concert-eng, batho ba patala ho tlo shebella ha ho jive-a. O ka etsa team wa bokella batho hore le jive-eng kaofela. La etsa concert, batho ba kena ba patala. Le dikolong jwalo jwalo.

Re di ngola mabitso, le difounu number. And then, ke di isa ntlong. Ke di kwalla ntlong, di dula moo ke dulang teng, ke di kenelle. And then ha o bapaluwa ke a di ntsha bana ba lo dlala ka balo di apara ho dlaliwe bolo ka tsona.

Ke ne ke bala dibuka. Ho lo ngola test sekolong. Ke moo teng ke kopaneng le mokgotsi wa ka teng.

Hobane batho ba bangata ha ba support papadi ya basadi. E ne hape, basadi ba bangata ha ba bapale papadi, ha ba bapale dipapadi.

Ke Bona re se na bokamoso. Hobane ba ba bang ba, ba sebeletsa naheng ya bona.

Mathata a hae, ke ke ha dikuku tseo di sa rekwe setjhabeng.

Ha ke na le nako. Ntho e ke e etsang mo ntlong. Ke ho hlwekisa ntlo, e be clean. Ke a hlwekisa ho be skoon ntlo kaofela.

Messi

Dipapadi tse leng teng sekolong. Ke di, ke papadi tse bapalwang ke bana. Tse tshwanang le basket ball, netball, le bolo ya maoto.

Hobane batjha ba matsatsing ana, ba rata difounu. Ha ba rate ho bapala dipapadi sekolong. Ba batla ba dule ntse ba tobetsa phone.

Batjha ba bangata, ha ba rate dipapadi tse bapalwang sekolong. Ha ba na kgahlaho, hobane ba rata ho tobetsa difounu. Ba rata ho bapala ka difounu tsa bona fela.

Afrika Borwa e rata papadi ena ya netball. Ha e ka qala ho etsa di-competition dikolong, le dikolong. Ba qala ho win-a tjhelete e ngata, e ka hula batho ba tswang mose.

Ho nka kgona, ke papadi ya bolo ya maoto. Nka rata ho bapala bolo ya maoto. Hobane e o fa monyetla tla ya hore o bapale le le batho ba bang. Ebile le patalane le le thole le tjhelete e ngata.

Nka buisana le batswadi ba bana, hore ho bolokilwe tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi. Hore re tlo kgona hore re kgone ho rekela bana uniform o ya ya hore ba kgone ho apara ba tshwane kaofela.

Ka ha o na le papadi eo o e ratang. Re rute hore o ikwetlisa haholo dikarolo dife tse mmele. Hape o bue hobaneng o kgathaletse dikarolo tseo.

Ha o ikwetlisa jwale wa bona hore o ka etsa tjhelete. Hlalosetsa molekane wa hao le ka etsa tjhelete Jwang, ha le ikwetlisa bathong ba bang.

Hobane re fapane dihlooho, ha re na ditjhelete. Ha re tsebe le hore re tla ya jwang koo. Re dutse mo di ntlong, re lapile. Ha re kgone ho nahana hantle ka taba tsa dipapadi ya ya Cricket. Ebile e ratwa ke ke ha e batho ba bantsho, ha ba ratisise hantle.